Tibangi ti fanele ti tiyisisa leswaku munhu loyi wa tirha nakona loko a tirha hi n'hweti u hola mali muni i munhu wa laha Afrika-Dzonga na i munhu loyi a ri ku na pasi i munhu wa malembe mangani. I swilo leswi lavekaka loko munhu a la ta ti boha hi ku pfula khadi ra xikweleti. U fanele a tiveka leswaku u hola mali muni nakona swi tiveka swilo leswi a swi endlaka hi n'hweti swi tiveka leswaku swi vonakala leswaku u va na yona mali leyi salaka eka mali leyi u kumaka leswaku a kota ku hakela xikweleti lexi a nga ta va a ri na xona na bangi.

Swivutiso leswi ni nga swi vutisaka mutsundzuxi ebangi i leswaku ekhadi leri ni ta ri hakela mali muni hi n'hweti bangi yi ta va yi lava leswaku ni hakela mali muni hi n'hweti nakona ni ta hakela nkarhi wo tanihi kwihi nakona tanihiloko ni tekaka xikweleti i mali ya tanihi kwihi leyi nga ta engeteriwa ehenhleni ka mali leyi ni nga fanela ku yi hakela hikuva loko ni teke khadi leriya swi vula leswaku ndzi nge he koti ku ni nge koti ku vuyisa mali liya i ri hi ndlela liya kumbe i ri hi mukhuva luya kambe ni fanele ni ngetelela mali yin'wana ehenhla se ni nga vutisa leswaku mali leyi ni nga ta yi ngetelela ehenhla ka leyi va ni lombaka yona i tanihi kwihi.

Lexi xi pimanaka leswaku ndzi nga tirhisa mali muni eka khadi hi n'hweti hi swi vitana leswaku swin'wana swa kona i mali leyi hoxiwaka eka khadi rero hi n'hweti swi ya hi ku hi ku khadi ra wena i ra n'hweti kumbe i ra lembe. Se bangi ya swi kota ku ku nyika mali i ku hoxela mali yo karhi u yi tirhisa hi nkarhi wun'we u yi hakela swintsananaswintsanana nakona ya ku ya swi kota ku ri i ku nyika mali hi n'hweti leyi u nga ta yi tirhisa u tlhela u yi hakela swintsananaswintsanana n'hweti yin'wana na yin'wana.

Leswi swi endlaka leswaku vanhu va endla xikombelo xa mali yo yo tlula mpimo hileswaku vanhu na vona a va la ta tluriwa nakona a va nga ta xava swilo swo ka swi nga ri ki na nkoka kambe va xava swilo leswaku va kota ku voniwa kumbe leswaku va kota ku komba leswaku va na mali se sweswo swi endla leswaku va kombela mali yo tlula mpimo hayi mali liya yo endla swilo leswiya va lava ku swi endla kambe va kombela mali yo tlulela halaya se e .

Hi ku tiva ka mina forex i swilo leswi vitaniwaka hi mali leyi yo ka yi nga khomekiki leswi vulaka ku ri u xava swilo swo karhi hi mali leyi wena u nga na yona leyi khomelaka. Loko u heta ku xava swilo sweswo swa nxavo wa swona wo hambanahambana ku ya hi maxele ma swa timali siku na siku. Loko maxelo ya swa timali ma ri kahle nxavo wa forex u kuma leswaku wu le henhla nakona wa swi kota ku xavisela munhu hi ntsengo wa le henhla kumbe hi ntsengo wa le hansi hi ku ya hi ku tiva ka mina hi swona sweswo.

Loko hi swi langutisa ku ya kumbexana hi vanhu lava humaka ka matikomambe yo fana na America. America i na dollar leyi i nga na matimba swinene loko hi languta hi yi languta na rhandi ya Afrika-Dzonga se swi endla leswaku vona loko va ta ka tiko ra hina va xava swilo hi nxavo wa le hansi nakona na loko va hi vhakela va kota ku hakela mali ya le hansi ku ta va ta vona tiko ra hina na leswi ri nga na swona sweswo swi endla leswaku van'wamabindzu va kona va vuyeriwa hi ntalo hikuva ni a va loko va xava swilo leswi kumbexana va nga ta ya va ya swi xavisa etikweni ra vona va swi xava hi mali yi hi mali yintsanana hikuva no kuma leswaku rhandi yi le hansi.

Makhadi ma xikweleti ma hakeriwa mali leyi hikuva munhu u suka a va pfumelelane na bangi leswaku yi n'wi lomba kumbexana mali yo karhi u ta yi vuyisa endzhaku ka nkarhi wo karhi nakona u suka a va pfumelana na bangi leswaku u ta hakela bangi mali muni hikuva ni bangi loko yi ku nyika mali yi tlhela yi ngetelela mali yin'wani a henhla se nkoka wo hakela swikweleti u tlhela u tlhelela ka mhaka ya leswaku na wena u komba vutshembeki eka bangi yeleyo na van'wani lava va lombisanaka hi mali kumbe lava va nyikaka swikweleti.

Ya hakeriwa mali loko munhu a nga tirhisi khadi hikuva u suka a va pfumelelane na bangi leswaku u ta hakela mali yo karhi kambe swi ya hi matirhiselo loko munhu a nga tirhisanga mali leyi nga le ekhadini a nga hakela phesente yo karhi ya mali liya va nga yi chela lahaya a khadini hi n'hweti sweswo swi endla leswaku swi va na nkoka leswaku munhu a pfala khadi ka ha ri na nkarhi loko se a nga ha ri lavi kumbe a nga ha lavi ku ri tirhisa.

Ndzi nga vutisa leswaku loko ni teke akhawunti leyi ya Overdraft ni ta hakela mali muni leswaku mali liya yi tlhelela. Ni ta yi hakela hi nkarhi wun'we na, kumbe ndzi ta yi hakela swintsananaswintsanana nakona va ta tlhandleka mali muni ehenhla ka mali leyi va ni lombaka yona eka Overdraft.

Kokwana loko hi mi pfulela khadi leri nakona hi ri vatirhi va bangi n'hweti na n'hweti bangi yi fanele yi hi hakela mali leyi mi nga ta yi hoxa na leyi mi yi siyaka n'hweti yin'wana na yin'wana, loko mi hola yi endla leswaku hina hi kota ku hakeriwa nakona na n'wina mi kota ku hakelela leswi mi swi endlaka hi khadi swo fana no humesa mali, swo fana no no swayipisa khadi kumbexana loko mi xava, swo fana no no endla swo fana no no no lomba mali na swin'wana na swin'wana. Se loko hi mi pfulela akhawunti leyi mali leyi mi nga ta yi hoxa ka akhawunti i ya leswaku hi mi pfulele khadi ku mi nyika khadi leri ma hakela se mali leyi mi nga ta pfula hi yona khadi i yo hakelela na khadi ra n'wina leri hi nga ta mi nyika rona.

Nkoka wa leswaku munhu a va na na akhawunti eka bangi leyi a tsakelaka yona u kota ku kulangha leswaku u lava bangi yihi, u lava kumbexani bangi bangi leyi yi nga chipa, bangi leyi a yi a yi tshembaka leswaku mali ya yena yi ta kota ku ku va yi hlayisekile eka bangi yaleyo. Se nkoka wo wo ti pfulela akhawunti u endla leswaku u ti kumela mali ya wena hi u kota no ti humesela mali ya wena hi nkarhi lowu u wu lavaka, hikuva loko u pfurise munhu un'wana akhawunti loko u heta u tirhisa swilo swa munhu luya u fanele ku n'wi hakela nakona munhu yaloye a nga hetelela a ku xisa mayelana na timhaka ta ta timali ta wena.

Munhu a nga tirhisa leswi hi swi vitanaka hi banking app, a ka banking app leyi wa swi kota ku landzelerisa manghenelo na mahumelo ya mali ku ri mali ku nghene yo tani hi kwini, ku humesiwe mali yo tani hi kwini hi n'hweti yena u tirhise mali yo tani hi kwini. Loko ku ri ku ri munhu kumbexana i mudyuhari kumbe a nga na foyini leyi kotaka ku endla banking app, wa swi kota ku ya eka bangi ya yena ka ATM a fika a humesa lexi hi xi vitanaka hi ku ri i statement. Eka statement va ku komba layani mali leyi u nga yi teka, mali leyi u nga na yona kumbe mali leyi yi nga tirha eka n'hweti yo hindza kumbe tin'hweti tinharhu leti ti nga hundza.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku mali loko hi tshame na yona ekaya ya lahleka hikuva ni mikarhi yin'wani u kuma leswaku hi tshama hi tele, u kuma leswaku a hi munhu hinkwawo lowu nga n'wu tshembaka. Se loko u tshame na mali yi tele ekaya u karhi u yi veka kumbexana u ku loko u ri mudyuhari u ta yi celela swi endla leswaku mali liya yi hetelela yi lahlekile, hikuva yi hetelela eka minkarhi yo tala yi yiviwile. Kambe loko u ri na akhawunti wa swi tiva leswaku bangi hi yona u nga ta yi vutisa leswaku mali ya wena yi helile kwihi yi ye kwihi nakona va fanele va ku nyika nhlamuselo ku tlula loko u tshame na yona a kaya kumbe u yi celerile.

Munhu u fanele a teka maphepha hinkwawo lama ya lavekaku ya le bangi a teka na na pasi ra yena a ya ebangi, nakona a va nyika hinkwaswo leswi va swi lavaka leswaku va kota ku n'wu pfulela akhawunti ya le bangi, swilo swo fana na papila ra mati kumbe affidavit leyi i sukaka a police station leyi kombaka lomu munhu luya a tshamaka kona, a ya na kontiraka ya laha kumbexana a nga kuma ntirho kona kumbe laha a kumaka mali kona kumbe phepha ra ku tsarisiwa ka bindzu ra yena. A tlhela a ya na phepha kumbexana loko ku ri munhu wo ka a nga riki wa laha a ya na phepha ra ku kombisa leswaku u amukelekile leswaku a tirha la nakona u na passport.

Munghana u fanele ku pfala akhawunti ya wena ya bangi leswaku yi nga yi emahlweni yi karhi yi yi koka mali ka wena, hikuva na akhawunti ya wena yi hetelela yi va ka leswi hi swi vitanaka minus leswi vulaka leswaku wena u va na xikweleti na bangi. Loko ko nghena mali layani bangi liya yi ta koka mali ya yona ku sungula wena u nga se yi humesa. Se ku na nkoka leswaku u pfala akhawunti hikuva bangi n'hweti na n'hweti i hoxa yi koka mali yo karhi kumbe yi va na ti-charges. Ku yimisa leswaku yi nga vi na ti-charges yi nga vi na swiphiqo loko u nga ha yi lavi u fanele ku ya ebangi u ya yi pfala.